Ngenxa yokuba iindlela zethu zigcwele iimoto kwaye iitraka zinalo ubungozi kakhulu, ukubaluleka kokusebenzisa uloliwe kususa i-pressure ezindleleni zethu neetrakha zizawuncipha ezisebenzisa iindlela zethu, kwaye uloliwe uzawuthatha ubunintsi bempahla okufuneke busuke kwiidolophu ezikude nakwii-province ezikude. Kubalulekile ukuba ukuthuthwa kwemithwalo kusetyenziswe uloliwe kunokuba kungasebenziswa iitrakha ezigcwelegcwele iindlela ezizenza neengozi ezindleleni zethu.

Eyokuqala abantu xa bebanintsi ngaphakathi kololiwe bayaxinana kwaye nendawo yokuhlala ayikho kuzawubakho ingozi kuba bazawunyathela ukuba ngaba kungaba nento eyenza ukuba ibe bungozi ngaphakathi kololiwe. Xa abantu bexinene kuba nengxaki yokuphefumla, abanye bazoma ngeenyawo kwaye bazoma ngeenyawo umgama omde. Okwesibini xa kungavela iingozi amathuba yokuba abantu basinde azawubamancinci kwaye izawuba nobungozi indaba yokuba abantu bazawunyathelana befuna ubaleka baphephe. Okwesithathu iifestile zikaloliwe azivuleki ngendlela yokuba bonke abantu bangakwazi ukuba bafumane umoya ococekileyo abangawuphefumla xa bexinene.

Indlela yokuba singalungisa le ndaba xa ephika kukuba umqhubi wetekisi abuyise imali, ayibuyisele kubantu bonke phakathi eteksini. Kulowo nalowo afune le mali ayikhuphileyo. Ngaloo ndlela sizawukwazi nokuba sibone ukuba lo ophikayo ohleli phambi kwam imali yakhe uyayifumana na. Le yindlela elula esawugqiba ingxabano ngaphakathi kwetekisi kuba umntu uzawuyazi ukuba ukhuphe emalini, uyinike bani and ngaloo ndlela uzawukwazi ukuba wonke umntu afumane imali. Lo ongayifumenanga imali kuzawukwenzeka ukuba nguye ungayikhuphayanga imali kwaye ingxaki izawusolvwa.

Okokuqala into encedayo ngokuba abantu basebenzise imoto enye xa bephangela, inciphisa amanani emoto asebenzisa iindlela. Okwesibini iyanceda ngokokuba umntu okusetyenziswa imoto yakhe uyakwazi ukuba onge imali yakhe ayisebenzisayo ngoba aba bantu azawube aqabele nabo bazawube bedibanela imali yokugalela ipetroli. So iluncedo kakhulu le nto yokusebenzisa imoto enye. Nakhona bayakwazi ukuba baphane amathuba okuqhuba, kungaqhubi umntu omnye ngalo lonke ixesha. Ngexesha elinjalo iyakwazi ukuba ibaphephise nasezindleleni ezingozini.

Kaninzi iindlela zasedolophini zinetha uma siziqhathanisa zaselalini, ezilalini iindlela zakhona azinayo itha. Kwaye kuxhaphakile ukuba edolophini iindlela zakhona zibe nazo nezinto ezincedayo ukuba ziphane nge-direction kwiimoto ezifana nee-traffic lights. Ezilalini azikwazi uba khona ngenxa yokuba iindlela zakhona ziba ziindlela ezenziwe ngeteletele kwaye nogesi awukho. Iilali zixhaphakileyo ukuba zibe zibe sezintabeni and indlela yakhona ingalungiswa qho.